Re apara, re ne re apara diaparo tse di dirilweng ka matlalo a diphologolo. Fa nako e ntse e tla e be go nna gore ga di sa tlhole di apariwa. Go santse go apariwa mateisi kana dikhiba ga segolo-segolo ga go iwa ko ditirong tsa go tshwana le manyalo.

Fa segompienong ga ke dumele go ka letlelelwa mme fela batho ba e leng gore ba tlile go diragatsa bone ba ka apara moaparo o wa setso.

Go ya ka nna ke khiba. Seaparo se se apariwang ke bo mme ga go le ditiro. Se nkgatlhela gore tsone di na le bokao jo bo tseneletseng jwa setso le kgogedi ya pono.

Nyaa ga ke dumele le tsone di rotloetsang bana ba segompieno go ka apara diaparo tse dikhutshwane. Diaparo tseo tsa setso di na le seriti. Ga o di apere go ra gore o ikanya ka setso sa ga lona.

Fashion-e, diaparo, mekgabiso, tsotlhe tse di bontsha setso sa motho ka go dira jaaka ditshodi tse di bonalang tsa boswa. Dingwao le ditumelo di fetisa boitshupoemo le dikarolo tsa loago ka ditaele tse di rileng, di pattern-e le bokao jwa tshwantshetso.

Mosadi fa a sena go nyalwa, o tshwanetse go apara mesese e e metelele. Le e fitlhang magetlha. Se ke ka gore banna ba bangwe ga ba mo lebelela, ba kgone go bona gore mosadi o, o tserwe. Ga e sa tlhole e le mosetsana, ke mosadi wa lelapa.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go tswa mo historing, di ne di dirilwe ka matlalo a diphologolo. Di dirisediwa mabaka a mosola jaaka go tlamela ka bothitho le tshireletso le go tlhagisa boitshupo, maemo le dikarolo tsa loago jaaka dingwaga le bong. Diaparo tse di akaretsa mosese, sekete le khiba tsa basadi le tshega tsa banna.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e golagantswe thata ka diaparo tse di dirang jaaka mofuta o o maatla wa go tlhagisa setso o o bontshang boswa, mekgwa, dingwao le boitshupo. Diaparo tsa basadi di tlhagisa bokao jwa setso ka go dirisa ditaele tse di rileng, di pattern-e le mebala.

Ee, diaparo tsa setso di ka kgona go nna mmogo le fashion-e ya segompieno ka go di kopanya. Mo dikarolong tsa setso, di tsenngwang mo ditlhamong tsa segompieno kgotsa di aparwa mmogo le diaparo tsa segompieno go tlhama ditaele tse di kgethegileng, tse di humileng ka setso

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona ka setso kana setso sengwe le sengwe se na le melao ya sona. Melao e e akaretsa gore mongwe le mongwe monna kana mosadi a tshwanetse a apare yang go bontsha tlhompo. Diaparo tsa setso di dira jaaka sediriswa se se botlhokwa sa go somarela boswa ka go golaganya dikokomana le nako e e fetileng, go fetisa dikgang tsa setso ka pono le go godisa boikgantsho jwa baagi ka matshwao a abelanwang le mekgwa e e fetisiwang go raralla nako.

Ga ke dumele gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna. K'ore ga ke bone gore e ka thusa kana go rotloetsa go lekana-lekana ga banna le basadi.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi di tlhotlheletsa thata moaparo le go ipaakanya ga basadi ka go bopa didirisiwa tse di leng teng go bontsha dikarolo tsa loago, go tlhagisa boitshupo jwa motho ka bongwe le jwa setlhopha le go tsibogela maemo a a anameng a ikonomi.